Monna ke hlooho ya lelapa, hona ho bolela hore monna o tlameha a nke ketapele lelapeng. Diqeto tse nkuang lelapeng. Monna o tlameha a kenyelletswe le ha ho na le tshitshinyo e etsuwang tlamehile a tsebiswe. A seke, a fetwa feela ke yena motho a tlamehileng hore etella pele a re ise tseleng ya nnete ebile la ho tluwa setsong. Re tlameha re nenne re llele ho yena, e be yena a re bontshang hore tsela e tsamaiswa jwang. Ho bontsha hore monna ke motho a hlomphuwang, a hlomphellwang tsela e a tsamaisang lelapa ka lona, tsela e a hlomphang lelapa ka yona.

Lebaka la ho etsa mokete ha motho a qeta ho fumana mosebetsi wa hae wa pele batho ba dumellang setsong dinthong tsa badimo ke lebaka la ho leboha, re a leboha, le mo bone motho ona a lla. La utlwa hore o hloka eng. Ka hoo, hape re kopa hore le motshireletse le tshireletse le mosebetsi ona wa hae, a seka hlahelwa ke mathata. Hape ho kopa le hore mosebetsing ona wa hae, a kgutle a tlo hlokomela lelapa. Tjhe, nna ha ke soka ke o etsa hobane ke le motho a sokang a fumana mosebetsi o o no o ka dumella hore ke etse ntho tse jwalo.

Ha ho tluwa tabeng ya batho ba dulang sebakeng sa mekhukhu. Ke nahana hore mmuso wa rona ha ho se nkelle hloohong. Kamora dilemo tse mashome a mararo tsa democracy, dibaka tsa kgale tse mmuso o di fumaneng se ntse di le jwalo, ha di soka, di fumana metsi ha di soka, di fumana motlakase. Mme e be dibaka tse etelwang ha ho tluwa dikgetho, ha ho tlo kopuwa dikgetho hore ba kgethelwe ba ya tla. Kamora dikgetho di sala di le jwalo. Bonneteng mmuso ha o di nkele hloohong hohang. E bang o no di nkela hloohong. Ekaba maphelo a mangata a batho a se a fetohile.

Ke nahana tje motho ha a qala ho ya eta. Ee ba batla ho tseba hore le batho ba moo ba ja eng. Ba di thabela dijo tsa rona tsa ma Afrika Borwa wa ba fumana dibakeng tsa di-hotel-e ho so batluwa di-chef-o tse phehang dijo tsa setso, dijo tsa rona tsa Afrika. Ho ke sesupo sa hore baeti e hle ba thabela ho ja tsona ha ba batle hoja tsena tse ba di tlwaetseng. Ba bang ba tla makeisheneng ba re ba batla ho tlo utlwa hore na makeisheneng ho jewa eng. Ebe ba ja tsona tse ntseng re itjalla tsona makeisheneng. Ke nahana hore ba thabela haholo ho ja dijo tsa rona ebile hape ba ke dijo tse monate nnete ya sala.

Ha ho tluwa mesebetsing ya lapeng la ka tlung e bang e kopanelwa, monna le mosadi ba e kopanela. Ha ke bone e le tlhekefetso, ebile ha ke bone e le kgatello, empa se ka etswa ekare ke setlamo, Tjhe, o keke jwale wa sebetsa mosebetsi eo wena o balletseng hobane o tlameha o hlokomele lelapa. Ha e ske ya ba setlamo. Ha ho sebedisane pakeng tsa monna le mosadi se mosadi a se etsang, monna a ka se kgona ha ho monna a ka hlolwang ke ho pheha, ha ho monna a ka hlolwang ke ho hlokomela bana ba hae. Ebang ho buisanwe le ha kgetha hore o tla dula hae, ho buisanwe hore tjhe, ke ne ke nahana hore mofumahadi o dule hae, ha se tlhekefetso. Tlhekefetso e qala feela ha so thwe o kekebe, wa etsa nthwena. Hobane wena o tlamehile o dule lapeng, o hlokomele lelapa. Etse mesebetsi ya lapeng moo e tlohe e le tlhekefetso. Empa ha e le kgetho ya mosadi a dumellane le monna, ha se tlhekefetso hohang.

Mosebetsi moholo wa bonkgono le bontatemoholo ha ho tluwa tabeng ya ho reha ngwana lebitso, ke ho fetisa setso, moelelo wa lebitso ho ya ka setso sa Afrika. Tlameile ebe wona o ibabantseng le setso sona sa rona. Mme ka tsela eo, ha ba re a ba fetisa mabitso le history ya lebitso leo. Ho tloha melokong le molokwane e tlang, ke yona ntho eo ya ho sheba hore setso sa rona ha se lahlehe, le hore history nalane ya rona ha e lahlehe. Re tseba e le jwalo, e ntse e ya e theoha, moloko le molokwane.

Lenyalo le monate le kileng ka ya ho lona le lenyalo la setso, moo ho ne ho jewa dijo tsa setso ho kgabisitswe ka mekgabo ya rona ya setso. Ho ne ho le monate hoba ntho tse ngata ke ne ke sa di tsebe hore di ya etsuwa. Ne ke qala ho bona tsela eo makoti amohelwang ka yona le hore o tlameha a apare ka tsela e itseng, ha sa apara ka tsela yane yane e santsane e le kgarebe. Ke ile ka ithuta ntho tse ngata re ile ra ja dijo tsa rona tse monate tsa setso ho no ho natefiswa ka mmino wa rona wa setso, ka tanse tsa rona, metjeko ene le yona ya rona ya setso. E emeng bana ba seng ba sa e tsebe hore re tjeka jwang ka setso, ho ne ho le monate haholo.

Ntate Thabiso nna dijo tse ding tse ke tlo di kenya, ke tlo kenya di-salad. Batho ba rata di-salad-e ke tlo kopa o reke meroho. Re tlo etsa salad-e ya meroho e tlo kgona hore e fe e tshehetse nama ka ha nama e mafura, re tlo hloka meroho ya rona, re etse salad-e. Ke ka thabela hape le ha re ka pheha ting ya mabele. Batho ba rata ting ya mabele, re etse ting ya mabele. Ntate Thabiso ba bang ha ba je ting ya mabele. Re tla be se re etsa le rice ba tla ja rice Ntate Thabiso. Ke tlo qala ho pheha hoseng hoba re batla batho ba di je dijo tsa rona di ntse di le hantle di soka di fellwa ke matla. Ke tla tla ke tlo pheha hoseng e tle re ha dinako ha di shapa be se di le hantle. Nama ya rona yona e tlo hloka ho tshehetswa ka di .